Yebo, kubalulekile kakhulu ukuthi izinkundla zibambe izikhathi phecelezi question and answer nama-artist, kubalulekile kakhulu. Ngiyavuma.

Ngingayenza isiqinisekiso sokuthi abalaleli bathokozela umkhankaso wasemsakazweni mihla namalanga. Ngilethe amathuba omsebenzi, ngilethe futhi amathuba wokuthi nabantu, inhlupheko iyehle emphakathini. Lokho kungajabulisa abalaleli kakhulu.

Lezi zinkundla kumele zicabangele ukuthi abantu, impilo yethu ayifani namazinga wethu awalingani. Kumele bacabangele abanye abantu ukuthi abakwazi ukukhokhela izinkundla zabo ukuthi balalele izindaba. Manje kubalulekile ukuthi nabo bangayehlisa kancane inani labo lokukhokhelwa kwezindaba zaku-News twenty-four naku-Sunday World.

Izinhlobo noma amafomethi aziwa kakhulu ku-TV, i-MNet, u-SABC, uMzansi wethu, ne-One Magic. Ziningi kakhulu engazibala.

Izinkundla zikhuthazwa kakhulu ukuthi abalandeli bomculo basebenzisane ngoba la ku phecelezi ku-industry, yo-music kufanele ukuthi basebenzisana ukuze bakwazi ukusebenza kahle, bakhiphe nomculo futhi omnandi ozojabulisa abalaleli nabalandeli babo. Manje kubalulekile ukuthi basebenzisane kahle nangokuhloniphana futhi.

Yebo, ukusakaza ama-vidiyo noma umculo kudla kakhulu idatha, ngakho-ke kuze kuba ngcono uma ngabe kunokuphequlula uma ngabe uya-browser kungcono. Nakhona uku-browser nakhu kudla idatha kakhulu, sengathi izinga nemali ingayehla kancane kudatha, ngoba idatha liyadleka kakhulu. Esikhathini esiningi uma ngabe ungena ku-inthanethi. Zonke lezinto lezi iy'ndleko zakhona ziphezulu kakhulu, ngakho-ke akusiwo wonke umuntu okwazi ukuthi angene ku-inthanethi, akwazi ukubheka izindaba okanye abheke wona umculo, okanye abheka ama-vidiyo, okanye abheke zona iy'ndaba. Kubalulekile ukuthi idatha bakithi liyehliswe.

Ukuthi bakwazi ukuheha abantu noma abalandeli ku-station kumele badlale imiculo ethandwa abantu kakhulu njenge ngumculo weGospel, Amapiano, iHip-Hop, kanye neJazz, neSoul, ne-RNB. Zonke lezi zikwazi ukuthi zi phecelezi zi-accommodate wonke umuntu olalele imisakazo. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi basebenzise kakhulu phecelezi uSocial Media noma ukuthi bakwazi ukuthola iy'ngoma ezimnandi, umculo omnandi okwazi ukujabulisa abalaleli.

Kungaba nomthelela omuhle kakhulu ukuthi abafundi bathole le Wi-Fi yamahhala ngoba izoyenza ukuthi iy'mfundo zabo zibe lula kakhulu, phecelezi uma ngabe banama-homework noma umsebenzi wokuthi baseshe kwa-inthanethi. Loku kuzokwenza ukuthi imfundo yabo ibe lula. Abasha ababheka imisebenzi nabo bazokwazi ukuthola imisebenzi kalula, uma ngabe kuneWi-Fi bazokwazi ukusebenzisa wona ama-smart phones wabo ukuthi bangene kuma-inthanethi, kuma-JobJack, kuma-Indeed, kuma-LinkedIn, ukuthi bakwazi ukuthola imisebenzi, nabo impilo yabo izoba lula kakhulu.